Ni nga titwa ni nga ha ri tsakanga emoyeni hikuva ku ze nkarhi wun'wani va seketeri va bolo va rhandza xipano xo karhi i ku va ku, na tipleyara leti ti nga va ti ri ndzeni hi va hi va na hi va hi inspire-yara na hi tona. Tin'wani ti inspire-yara hi ku a ti zanga ti give up-a evuton'wini etindhawini leyi ti humaka ka tona. Se loko ni twa a tshika bolo i va se a ni disappoint-e ngopfu hikuva ku va ka ha ri na swa ku tala leswi ni tiyimiselanga ku swi vona ka yena a swi achieve-a. Na van'wani vana lavatsongo ku loko lava taka hi le ndzhaku na vona va ta va va ri na vutinyungubyisi byo karhi.

Ni nga va hlohletela ku, va nga give up-i va nga give up-i. Loko nkarhi wa so xipano xi tikeriwa, hi fanele hi tshika swa ku tala hi tiyimisela ka bolo hi trainer. Hi train-a vusiku na nimadyambu, hi nga give up-i hi fanele hi ti nyika nkarhi lowukulu ku hi stada ti opponent ta hina, study the opponent players ta hina. Ya, hi ta ze hi yi overcome-a.

loko no nyikiwa nkarhi wa ku va mu mu muyimeri wa xi xipano xa siku ni nga cinca mahlweni na le ndzhaku. Ndzhaku hi fanele hi va hi kora ti-goal ta ku hlaya ya mahlweni hi fanele hi va hi kora ti-goal ta ku hlayanyana, endzhaku hi pfala ku hi nga koreriwi. Mahlweni na le ndzhaku, ndzhaku hi kora ti-goal ta ku tala, mahlweni ha pfala ku hi nga koreriwi.

A ni ta ku xa ku sungula a ni langutisa na loyi a tlangaka kusuhi na yena, a tisa vunghana na yena va va rhanga va va va va va kota ku tlangisana. Xilo xi kulu i ku va hi kota ku tlangisa na munhu loyi tlangaka kusuhi na yena mi kota ku phasana, ya hi kona xi nga ta ku pfuna ku endla vunghana. Hambi mi nga zanga mi vulavula ka ku tala hi nomu mara u ti kuma etipaleni emintlangwini mi va mi kota ku communicate-a mi phasana hi nenge, ku vuxaka vunghana hi kona byi ta kota ku ku kota ku endla vunghana.

Ni va ni va tsundzuxa ku xin'wana na xin'wana xi sungula hansi hi fanele hi build-a from the start. Xin'wana na xin'wana hi fanele hi build-a from the muscle, hi build-a from na stamina, hi build-s from hina speed-i. Hi ti build-a from hi na ku defend-a, hi ti build-a from hi na swi tiva ku i mani xitrayikara xa hina. Hikokwalaho hi kota ku hi aka xipano xo tiya.

xitlangi xipano xa bolo ya ntlangu wa milenge xi nyikiwe vito ra Bafana Bafana. xipano xa khirikhete, xi nyikiwe vito ra bilomu ra hina ra Afrika-Dzonga the Proteas. xitlangi xa rugby i xi nyikiwe vito ra Impala national animal ya hina Impala va ku Amabokoboko.

ni tiva mutlangi yo fana na solitaire or-i aces makarata. mitlangu yo fana na vo Ludo, ku yi fanele yi khomana. Na mitlangu yo fana na vo the apples leswiya swa mihandzuhandzu ku u fanele u mechisamechisa mihandzuhandzu ya kona.

mpfuno wa ku fana na ku munhu a a ti olola siku na siku, a dya mihandzu yo tenga, a va na nkarhi wo ku va na chomi ta vona va vulavula va bula. Hiswona swi va pfunaka ka vantshwa va sweswi. Hiswona swi va pfuna ka ku va kota ku va ti nghenelerisa ka mitlangu yo hambanahambana.

nga pfuna hi ku va seketela va seketela loko va tlangi vo tala va kumeka etindhawu ta tiyunivhesiti. Se loko mfumo wu kota ku nghenelela na ti-primary na ti-high school wu select-a va va tlangi va xisati kona. Swi nga pfuna ngopfu.

Swi nga pfuna swinene ku swi nga humesa vantshwa lavo tala eka swilo swa ku fana na vo swidzidziharisi na swiphyophyi. Ku va tshama va ti nyike nkarhi wa ku exercise-a, a va tshama va ti nyike nkarhi wa ku tshama ti group group ta swipanopano swa vona. swi nga pfuna swinene hikuva vantshwa va ku tala va nga ti kuma va ti humesile ka swilo swa khombo swa ku tala ngopfu.

loko ku tlangiwa muravarava, only touch is a move, touch-a kan'we wa muvha. Loko u bile u sula kan'we. hi yona milawu leyi tirhisiwaka ka muravarava. U muvha loko u touch-e kan'we u sula kan'we.

ncuva a wu na milawu na wa ncuva i ku va ku i fanele i suka enhlokweni, i helela hi xi one one. U ba u sula kan'we. Na yena loko a ba a sula kan'we loko a touch-a kan'we i vhela a suka kwalano.

vana va dyondza swa ku tala ngopfu eka vanhu lavakulu hikuva va dyondza ti-composure, mahanyelo na mianakanyo loko va karhi va swi vona ku ok munhu loyi, u hleketisisa so ku za a fikisa so. Se loko vana va tlanga na vanhu lavakulu va kota na ku hlonipha va kota ku swi vona ku va kota ku va na ku va close na munhu yaloye va kota ku va va pfuleka va vulavula na munhu yaloye lonkulu.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

vanhu va xisati ntsena na vanhu va va na nseketelo lowukulu ka vanhu va rixaka va huma na vona va va va va seketela ende xa seketeriwa swinene.

rimbewu ra xifana va na va xinuna hi vona va tlangaka timavuri. Hi vona ni vonaka ku va swi enjoy-a ngopfu ku ba xibolwani lexiya compared ku vana va xisati va rhandzaka swipopana. Rimbewu ra xinuna hi rona tlangaka ngopfu timavuri.

fund raising na ku famba mi kombela ti-donations. Hi wona ni vona ku ti hi hi wona wu nga ta pfuna ku famba u endla ti-fund raising na ti-donation hi swona swi nga ta pfuna ku endla timali etlhelo.

Ni n'wi hlohletela ku a ya a ya tiphina a fana na van'wana vanhu. A tiphina u ta swi vona ta siku ra ku sungula ra vumbirhi i ta va se a tichomi to hlaya ngopfu. Hlohletela ku a ya a ya tiphina na van'wana vanhu, va dyondzisana mahanyelo kumbe loko va nga vulavuli ndzimi yin'we .

Mfumo lowu mitlangu yi nga ka wona i ntlangu wa bolo bolo wu le ku pfuneni ngopfu mfumo wa hina ku rixaka ra bolo lava tlangaka bolo ya milenge va tikuma va ya le na le wu le ku va seketeleni ku va ti kuma na vona va karhi va tlanga ka matiko man'wana va karhi va phikizana na mitlangu na matiko man'wana ya le handle se mfumo wa hina lowu tlangeni goza leri kule ngopfu ka ku loko ku fika ka ka mitlangu wa seketela.

Xi ndlandlamuxe ikhonomi ya hina hi ku lani a ku ta timali ta le matiko ye le handle ta hi ku hambanahambana ka tona va ta etihotela va ta va ta tour-a va tata va ta ringeta swakudya swa hina ndhavuko wa hina hi ku hambanahambana ka wona se ni vona nga ku swi tlangile nkoka lowukulu eka ikhonomi ya hina ku ndlandlamuxa.

U ringeta ku balasisa mikarhi kumbe u balasisa masiku u swi tiva ku siku ro karhi kumbe nkarhi wo karhi ni endla xilo xa so ni lexi ni nga ku ni nge pfuki ndzi endlile xihoxo na ni nga xi endli hi kona laha u nga ta kota ku vona ku okay u kota ku balansa mabindzu ya wena na nkarhi wa wena wu tiololi kumbe nkarhi wa wena wu ku phikizana swa ti swa mitlangu.

U fanele a ri munhu loyi a ri mutlangi wa bolo munhu loyi a nga landzelelangi swa bolo munhu loyi evuton'wini bya yena a ri ku landzeleleni ka bolo a tivaku ti-history na loko a nga ze a va muleteri wa swa bolo already a tiva swilo swo karhi vanhu vo karhi lava tlangaka bolo a tiva minongonoko yo karhi leyi a nga yi vona hi minkarhi ya bolo hi kona u ta kota ku hawa xin'wana na xin'wana u na history ya xona.

Mphikizano wa swa mitlangu exikolweni wu kota ku vana va hlangana va endla vuchomi kota ku vana va hambana na kule na ku bayiza hi ku phungela laha mimitini kota ku va na va tshama hi mitlawa va dyondza swo karhi va hambana va fambela kule na swidzidziharisi kumbe swo huma endleleni ku kota ku vana va kota ku hlangana va va xilo xin'we.

A ku ri xihoxo xa ku ni ti kuma ni dzahe mafole na ha ri ka xikolo xa le henhla va ni kuma principal va ni suspend va ni vuyisa na vatswari va ni tshembisa ku ni caca exikolweni hi laha ni nga swi vona ku ni endle xihoxo lexikulu ngopfu lexi xi nga ta ni koxa ku ni lahlekeriwa hi vumundzuku bya mina ni lahlekeriwahi ku tshemba ka vatswari bya mina lahlekeriwahi ku tshemba eka vadyondzisi va mina ende ku fana ni va ni lunghisa swilo leswiya ku ti kuma ni va ni ni tirha hi ku ti la lulamisa wu swi koti ku ni nge ti kumi ndzi endle swilo leswiya ya ni dyondze ngopfu la.

Loko swi fika eka timhaka to endla vunghana mitlangu yi pfuna ngopfu hikuva yi kota ku ku ku mechisa kumbe ku ku ku compare ku kumbe longolixa na munhu wa so u kota ku wena u fambelana na munhu wa so u kota ku endla swa so wena loyi mi kota ku endla swa so se swi endla ku na loko ku ri mi team na mi kota ku tshembana hikuva a swi tiva loko luya a ri ka xipano ka ntlawa so kumbe a ri mindhawu ya so wa swi kota yi endla ku mi endla vunghana mi kota na ku tshembana.

Ina ndza pfumela hikuva va ri ku humelela a ku le xikolweni ntsena wa va na nyiko yo kota ku yimbelela u kota ku cina kumbe u kota ku endla swin'wana swa professional profession u nga zanga u ya exikolweni ina pfumela kwalano ku vana vo tala va na yona talenta ma ya yi tlanga mitlangu va nga yanga exikolweni.

Nkoka wa ku vana va tiolola eswikolweni kumbe eka swa mitlangu exikolweni i ku rihanyo ra vona va nga khomiwi hi vuvabyivuvabyi va ha ri vatsongo i ku va kota ku tiolola marhambu va tiyela va kota ku tiyela i ku ku kota ku va pfuna na ku kula ku va kota ku kula hi nongonoko ya na ku va sivela vuvabyi ku ntungu vuvabyi tshama a ri ku cinceni nkarhi na nkarhi.

Hi laha vatlangi vo tala kumbe vantshwa vo tala va dyondza ku xilo xin'wana na xin'wana i fane u xi sungula masunguleni ku khodelela u ze u fika laha se xi vitanaka se u profession ya xoho. Swi mi ku dyondzisa ku kondzelela na kota ku twisisa ku ku na vutiolori yo kota ku twisisa ku ku na ku respect kumbe ku dyondza ku hlonipha vanhu lava va mu pfunaka hi swo karhi kumbe va mi dyondzisa ku mi endla swo karhi.

Makhombo lama vanhu va nga hlangana na vona eka inthanete kumbe ku gembula eka inthanete i ku va va ti kuma va dyiwile kumbe va luzekeriwa mali ya vona hinkwayo ya muholo kumbe h minkarhi wa ma December so va mali ya muholo yo xavela vana swiambalo na swakudya se woho khombo leri inthanete kumbe ku gembula ka inthanete swi nga na swi nga na swiphiqo hi kona.

Hawa swi ni switandzhaku swa kona ku loko n'wana a ti hlanganisa kumbe a ti toloveta ku gembula ka inthanete i dlina a yivile mali ya vatswari etibangini loko va nga swi tivi a tshama a karhi a xavetela swa ku gembula hi swona kumbe a tshama a karhi a teka mali a ya gembula hi yona.

I ku siku na siku ni tshama karhi ndzi cheka foni ya yena loko a tlela ni cheka ka ti-history ta phone ku a nga ze a tinghenelerisa ka swilo swo huma endleleni ka inthanete.

I ku n'wi tsundzuxa hi switandzhaku swo tshamaka tikhompyuta kumbe swo tshamela ku tlanga ti-game nkarhi wo leha hikuva swi teka nkarhi wa tidyondzo swa n'wi rivata swi tshama swi teka dyondzo swi yi veka le nhlokweni swi veka swipopani ntsena i ku n'wi tsundzuxa switandzhaku swa ku na loko ku a tlanga tikhompyuta a tlangi hi weekend ntsena eka xikarhi ka vhiki a concentrate ka tibuku.

Eya masiku lama a swa ha ri kona ku ndyangu kumbe na vakokwani mi kuma ku tshama endzilweni va mi byela switori kumbe va mi byela swilo ka khale a swi humelela lexi xi endlaka swi nga humeleli u ku masiku lama a ka ha tshamiwi endzilweni ku na switofu swa manguva lawa xa vumbirhi i ku vana na vona a va ha yingiseli vatswari va tshama va va ri tifonini se swi endlaku ku nga ha ri na tshamiseka kumbe ku tshama hi family ku vulavuriwa ku kombekisaniwa ku khale a ku hanyiwa njhani.

I ku va na tinqambi ta masiku lama ti yimbelela swin'wana leswi ti yimbelelaka a ta ha kombi ndzhuti eka vana va mundzuku kumbe a ta ha kombi xichavo ka vanhu vana va sweswi so hi sweswi endleka ku na loko u kuma ku vanhu se va kurile a va ha landzeleli leswiya swa khale se va kurisa hi lowun'wanyana kumbe va kula ka nkarhi wun'wanyana.

I mitlangu yo fana na mitlangu yo vutisela vana ti-question kumbe swo pfuna hi miehleketo mitlangu miehleketo ku vutisa ti-question munhu lonkulu a vutisa n'wana ku xo karhi wa swi tiva na loko a nga swi tivi a kota ku n'wi hlamusela hi ndlela leyinene ku swi hlamusela ku yini kumbe swi vula ku yini.

E mitlangu yi pfuna vana hi ku vunghana u kuma ku loko u ntlangu wo karhi va vumba kumbe hi tipherhepherhe timbirhi i kuma ku ka swilo sweswo va kota ku tlanga va swi hindzisa mpimo hi laha va kotaka ku vona ku okay meh na lweyi ka swilo swa so ha fambelana se hi nga ha va vanghana ku kota ku hi hi archive kumbe ku hetisisa swilo swo karhi.

I ku va navetisa hi ntlangu wa bolo loyi ku nga ta humelela emugangeni wa ka hina hi ta va hi endleriwe muganga yin'wanyana na swipano swa vona va hlohlotela ku miganga hinkwawo vana lavatsongo na lavakulu a va a ti vonakarisa va ta tinyungubyisa hi ku hlohlotela xipano xa hina.

Hikuva masiku lama vuhungasi byi le ka inthanete a ni ku ni ta ku loko hi hlanganile hi ri group hi tshamile hansi hi karhi hi hungasa maqingo ya hina loko hi endla ti-live stream to kota ku hi dyondzisa vanhu van'wanyana ku endla swo karhi ti ta ku maybe hi dyondzisa vana ku hlaya swi endla njhani kumbe ti-live stream to dyondzisa vana ku chuza ti ti-career va ha ri vatsongo ku loko u tsakela swo karhi va dyondzisa hi karhi va actor ku munhu wa so i actor so .

I ku ti nyiketela na ku na ku va na xikongomelo xa ku loko endla xo karhi u ta xi hetisisa i vi le na swintlhontlho swa yena swiphiqo wu kuleni tanihi rimbewu ra yena vanhu va n'wi teka va n'wi sandza va n'wi yisa le na le mara sweswo a swi zanga swi n'wi nyika swiphiqo evuton'wini i khodelelini a endla lexi a xi rhandzaka tanihi laha a fikaka a humelela sweswi hi n'wi vitana un'wana wa tinhenha ta hina leti tsakisaka hi tona hikuva a nga zanga a hleketa ku give up a kumbe ku tshika evuton'wini.

Ndzi nga vatsundzuxa kumbe ku va kucetela ku hi ti nyika nkarhi wo famba hi pfuna mimiti leyi ku tshamaka vanhu lavakulu ku yi basisa hi ya hi ti nyika nkarhi wa ku yi famba va hi basisa bazi a miti ya laha ku tshamaka vanhu lavakulu kumbe vadyuhari ya hikuva hi xona hi n'wi vona ku hi hi xin'wana lexi nga hi taka hi ta va hi pfunile eka community.